Ngicabanga ukuthi ngokombono wami, iy'mali ze-overdraft ilezi izimali okungenzeka abazithathayo ebhange lakho uma kuphela inyanga ey'bizwa ngokuthi ama-monthly fee nezinye zezimali zezikweletu. Ziyakhona ukubonakala ngoba njalo ngenyanga uyakhona ukuthi ubone ukuthi yimalini oyisebenzisile. Ngicabanga ukuthi zibonakala kakhulu.

Angikaze ngiyicabange lento koda isisombululo noma umbono wami ngathi, uma kuwukuthi kunesidingo sokuthi lezimali zikhuphuke futhi abantu beyiqondisisa kahle, kungaba umbono omuhle, noma uma kuwukuthi abantu bazosizakala, kungaba umbono omuhle kakhulu.

Ngicabanga ukuthi indlela engingayilungiselela ngayo lezingxoxo ukuthi ngibe namaphuzu aqinile noma azwakala kangcono abangakhona ukuthi bawazwisise, futhi ngibenze baqonde kahle leyonto engizobe ngibachazela yona, kakhulukazi ngoba mhlawumpe ngiyingane engeke bezebezwisise kahle uma kuwukuthi ngiqala mhlampe ingxoxo mayelana nezinhlelo zomngcwabo, kodwa ngenza baqonde futhi bezwisise kahle amaphuzu ami.

Ngicabanga ukuthi ngokombono wami uma kuwukuthi uMapaseka unalo ibhange alisebenzisayo, ngingakhona ukuthi ngim'thumelele imali kalula uma ngisebenzisa idijithali, futhi noma kuthiwa ibhange noma amabhange awekho kulendawo ahlala kuyona, angakhona ukuthi imali ayikhiphe ey'tolo. Noma ikhona enye indlela elula engingenzangayo. Manje sesiyakwazi ukuthi sithumele imali, siyithumele ngamabhange, umuntu umthumelelayo akhone ukuthi ayikhiphe ey'tolo. Ngicabanga ukuthi ngingathola ulwazi kahle ukuthi lendawo ahlala kuyona, yiziphi iy'tolo anazo ezikhona ngakubo, ngim'thumelele ngedijithali, bese ekhona ukuyikhipha ey'tolo.

Ngicabanga ukuthi ngokombono wami kuwumqondo omuhle wona ukuthi amabhange akhone ukuthatha iy'mali kumuntu siqu, kakhulukazi ngoba nalawo amabhange aqashe abantu noma khona abantu abawasebenzelayo. Indlela nayo lelo bhange elingathola ngayo inzuzo ukuthi lithathe zona lezimali ze-overdraft kubantu, noma kwabanye kubanzima kakhulu koda nakho kumele ibhange liyithole inzuzo ngokuthi lisize sisebenzise ibhange .

Ngicabanga ukuthi indlela engingayenza ukuthi ngikwazi ukuthola abantu noma ukugcwalisa abantu kwi-inthanethi, ukuthi ngibachazele ngokubaluleka kwayo nanokuthi ezinye izinto ey'ningi, uma bengayiqondi bengayisebenzisa i-inthanethi. Ubunzima bobuchwepheshe ukuthi abanye abantu ababuqondi kahle ubuchwepheshe noma abanalo ulwazi kahle ngobuchwepheshe. Ngingabasiza kakhulu ukuthi baliqonde kahle futhi balisebenzise kahle. Ukuthi eish. Uma kuwukuthi ngidinga ulwazi kwi-inthanethi, noma iwebhusayithi iyaphahlakazeka ngingakwazi ukuthola usizo engiludingayo, akubi kuhle ngoba ukuya kwami kwiwebhusayithi noma kwi-inthanethi ngidinga ulwazi, kusuke kuwukuthi khona into engingayiqondi kahle engifuna ukuyazi.

Into engiyibhekisisa kahle uma kuwukuthi ngithumela imali ngeselula, ngibhekisisa kahle ukuthi ingabe izinto zakhe ngempela yini lomuntu engimthumelelayo imali, ngiqaphelisise kahle ukuthi umuntu engumfakelayo ingabe uyena ngempela yini, futhi ngiyaqaphelisisa ukuthi ingabe ngikhethe ibhange okuyilonalona alisebenzisayo.

Ngicabanga ukuthi lesi simo singayishintsha kakhulu indlela abantu ababoleka ngayo imali, kakhulukazi singayishintsha noma abantu ngeke besakhona ukuthi beboleke imali isikhathi esifushane, futhi kuzomele futhi beqale bekwazi ukonga imali noma ukuyiseyiva, ngesizathu sokuthi ngeke besakhona ukuboleka imali ngesikhathi esifushane.

Hawu! Bengingalindele-ke ukuthi ngingathola inzuzo kwi-deposit yami egxilile. Hhayi cha, ngibonga kakhulu, shuthi kumele ngilijwayele kakhulu lento futhi kumele ngizame ukuthi ngiyenze zonke izinyanga.